Ngiyavuma ukuthi leyo ngxenye yesiko lethu noma imizwa ethize ethinta umphakathi wethu ikhona enhlizweni yami. Kulapho ngizwa kancane ukudabuka njengoba izinto ezindala zazibhalelwe umlando, zinikeza izinkumbulo futhi zakhuthaza ukuhamba kwesikhathi. Imihlobiso yesintu, izinkuni zokushisa noma izimpahla zasendlini zesintu ezazisetshenjiselwa imisebenzi yokuphila kwansukuzonke, zazinezincazelo ezinjengezindawo zothando, namasiko nezenkolo.

Ukucwaninga okuwukuhlola izitayela, amasiko nezinto ezenzakalayo njengamanje, ukucabanga ngezinto, imbala nezinkumbulo, ukubhala iziphakamiso zomklamo, ukukhetha ama-fabrics nezinye izinto, kanye nokudala amaphethini nezilingo.

Isizukulwane esincane zisebenzisa isisetshenjiswa zesimanje ezifana nama-air fryer, futhi zithokozisa ukudla okunempilo, ziphinde zithande ukudla okusheshayo nokuphekwa kalula.

Ngingakhetha umbala omnyama okhomba amandla, obomvu okhomba uthando, osiliva osho isikhumbuzo, ophinki osho uthando, ohlaza osho ukukhula. Amaphethini angaba izinhla zentsika, izikhiwo zomhlaba noma izinkanyezi. Izindwangu ezifanele zingaba o-silk, ulineni kanye nezindwangu zamasiko. Incazelo engumfanekiso, isifanekisa ukuguquka, ukukhula, nokuthokozisa isikhumbuzo sokufika esigabeni esisha sokuphila.

Ngingaqale ngisho zonke iy'thakazelo zakithi, ngibonge kakhulu ngokunikwa lokukhuluma. Bese ngithi, sihamba phambili ngenxa yokusebenza kanzima kwezizukulwane ezedlule, futhi kubalulekile ukuba siqhubeke nokugcina usiko lwethu, futhi sigubhe intshiseko yokubambisana kwethu. Sizoba yizwi eliqinile uma sihamba phambili, sisebenzise izifundo zamasiko ukuze sithuthukise isikhumbuzo sethu futhi siligcine lisendleleni elungile.

Ukukhetha umkhunu onomlando ofanele, onolaka noma ozothuthukisa umklamu. Ukuhlela umumo ngokusebenzisa amathuluzi wokuhlobisa noma wokuklama. Ukufaka ukugqoka noma ukuhlobisa izindawo ezibhalela izincazelo zamasiko. Amakhono adingekayo anjengo-carving, okuwukubaza, ukwazi ukudala izikhumbuzo ezihlobene nokubhala, kanye nokuhlola ukulungiswa kwezakhiwo. Ukuphosa okudala izilungiselelo ngokulinganayo kokusiza.

Ezindaweni zasemadolobheni abesifazane, bathola amathuba afanayo namadoda emsebenzini nasezimfundweni futhi bazimele kakhulu. Lokhu kuqhathaniswa nezidima ezibekwe ngamasiko esiZulu, lapho abesilisa bavame ukuphatha izindaba zomphakathi, kanti abesifazane bakhathalela izindlu. Kwezemfashini, izidima zobulili ezivela phambili zithinta izinto ezifanele ukuthokozisa ukuhlanganyela kwandisa.

Enye yezinto ezenziwayo kumshado wesintu isigcawu somshado. Lokhu kuhlanganisa ukukhokha ilobola phakathi kwemindeni njengokuhlonipha isiko. Kuphinde kube ukuthweswa isikwele. Abashadayo bagqoka izembatho zamasiko ezihambisana nomshado. Kube izinkonzo zomshado, izenzo ezibandakanya izinkolo, izinkumbulo zomshado nezinye izindlela zokuhlanganyela.

Izinyathelo ezisheshayo, ukusiza ngokudla okuphuthumayo, nokuhlinzeka ngamanzi. Izinyathelo zesikhathi eside, ukufundisa abalimi mayelana nezindlela zokulima ezihlala isikhathi eside, kanye nokwakha izinhlelo zokulondoloza amanzi.

Izinto zasendlini zesiko lethu, njengezinkomishi, izitsha, nezinkuni, zavela ekuhlukaniseni izinto ezitholakala emvelweni. Ngokuhamba kwesikhathi ziyezashintsha ngenxa yezidingo zomphakathi, ubuchwepheshe kanye nezinguquko kwindlela yokuphila. Lokhu kubandakanya ukuthuthukiswa kwezinto zokuphila, ukusetshenziswa kobuchwepheshe ekwenzeni izinto kanye nokuguquka kwezinto zokupheka ukuze zihambisane nezidingo zabantu zamanje.

Yebo, emasikweni amaningi ukudla kudlalela indima enkulu ekubonakaleni kokuhlonipha, ukufisa okuhle kanye nokuxhumana nabaphilayo nabangasaphili. Imbuzi isetshenjiswa kakhulu emikhosini yokuhlonipha amadlozi noma izinkonzo ezinkulu. Izinkukhu-ke, ikakhulukazi ezimhlophe, zinencazelo ethile ekukhonzeni .